Njengoba sizwile ukuthi uNgqongqoshe wethu uzosixhasa ngezinsiza kusebenza zokuthi sikwazi ukwenza kahle umsebenzi wezolimo lapha endaweni yethu yaseManqongqo. Ngithanda ukuniqwashisa nokuniqugquzela ukuthi nizibandakanye njengentsha yakithi. Ngoba iwona amathuba omsebenzi avulelekile esikhatheni samanje, njengoba eminye imisebenzi ingatholakali kalula. Kuzosisiza ekubeni sikwazi ukutshala sidayise izitshalo kanye nemifino enemisoco. Siphinde nathi ukuhlomula ukuthi sidle futhi emakhaya ethu sibe nempilo.

Izixazululo zesikhathi eside zokuqiniseka ukuthi amanzi ayatholakala okunisela ezindaweni ezikhahlamezeke isomiso. Ukuthi sikwazi ukuthi sibe namathangi amaningi anele ukuthi sikhongozele amanzi ngalesisikhathi izimvula ezisuke zina ngaso. Ukuze lawo manzi ezosisiza lapho isomiso sesixakile okwangempela. Nokuthi sikwazi ukuthi sisebenzise ngisho amadilamu okukhongozela amanzi ahlanze ekhona siwabekile. Nokutshala eduze kwemifudlana kanye nemifula, lapho sizokwazi khona ukuthola amanzi okunisela.

Umoya uyasiza kakhulu ngalesisikhathi uziphephula izitshalo, uyela ngase emhlabathini noma ngakwezinye izitshalo. Ukuze ngasikhathi umoya ukwazi ukuthi inhlwayela noma imbewu yazo lezi ezinye izitshalo ezingamafulawa, iwele emhlabathini nakwezinye. Ebese kuba ukuphindaphinda phindeka kokuthi kumile ezinye futhi izitshalo zande. Kanti futhi, ngalesisikhathi kunomoya kwenye inkathi nemvula kuyasiza kakhulu uma kuwela emhlabathini ovundileyo.

Ezolimo ziyasiza kakhulu, ngoba ziqale zenze izifundo ezifushane. Ezifundisa ngokutshala ngendlela, nokuthi isivuno sibe sikhulu. Ebese futhi zixhasa ngezinsiza kusebenza zezolimo, njengogandaganda, izinto zokulima, izitshalo, imbewu kanye nendawo ekuzotshalwa kuyo. Ziyasiza kakhulu ekunciphiseni ukuntuleka kwemisebenzi, ngoba baqasha abantu bendawo. Kube yibo abatshalayo, kube yibo futhi abazosiza ukuhlawula, nokulima nokuvuna. Ukuze lokho kudla ukuyodayiswa emadolobheni aseduzane nabo.

Izindlela zokonga amanzi ngesikhathi sesomiso, ukuthi abalimi uma bechelela izitshalo zabo, baqinisekise ukuthi bachelela amanzi aqonda ngqo ezitshalweni. Amanzi angamosheki ngokuthi nje asetshenziswe emhlabathini ongenazo izitshalo. Okunye ukuthi abalimi baqaphele ukuthi amapayipi abawasebenzisayo awavuzi ukuthi amoshe amanzi. Nokuthi amanye amanzi ongiwe abekwe, abekelwe ukuchelela kunokuthi achithwe nje. Kanti uma kunetha nemvula, amanzi afakwe emathangini kanye nasemadramini.

Uhlelo engilusebenzisayo lokukhuliswa kwezitshalo, ukuthi angibheki nje indawo enkulu kuphela engizotshala kuyo. Ngiyakwazi nokusebenzisa indawo encane izitshalo zikhule kahle. Nokuba ngisebenzise ngisho ama-container noma izitsha ezithize engizotshala kuzo. Ukuze kukwazi ukuthi isivuno sibe siningi kakhulu. Izinguquko ukuthi nendawo engitshala kuyo ngiyazama ukuthi ngishintsha shintshe izitshalo. Ukuze ngizohlezi ngiba nesivuno esihle. Kuba nomehluko kunezindlela zendabuko.

Ukukhiqizwa kwesikhumba kanye nokushukwa kwemifino kanye nokushukwa kwe-chrome, kuyayithinta imvelo. Njengoba zonke lezozinto ziqhamuka kuyo imvelo uqobo. Ziqhamuka ezilwaneni, ziphinde ziqhamuke kanye nasezitshalweni. Kuphinde kuthinteke ngisho amakhemikhali imbala. Konke lokho kuyayithinta imvelo, njengoba izilwane kanye nezitshalo nazo ziyimvelo ngokwazo.

Uhulumeni noma izinhlangano bangasiza ukweseka abalimi. Ngokuthi kube nezifundo emiphakathini zokuqwashisa nokufundisa izindlela ekushintsheni indlela yokonga amanzi. Lezo zifundo zingasiza ekuthenini wonke umuntu owumlimi abe nolwazi olwanela lezindlela zokusetshenziswa. Kanti futhi uhulumeni angakwazi ukuthi asize, ngokuthi anikezele ngezinsiza kusebenza. Ezizosiza abalimi ukuthi bakwazi ukuthi bonge amanzi ngesikhathi besebenza belima izingadi zabo.

Izindlela ezingasetshenziswa amadolobha okuphatha amanzi ngendlela efanele ukuthi kube nokuqwashisa nokufundisa ukuthi abantu amanzi bawasebenzise ngendlela. Umuntu avule amanzi noma akhe amanzi alingene lawo azowasebenzisa kuleyonto ayenzayo ngalesosikhathi. Ezinye izindlela, ukuthi amadolobha alungise amadamu. Amadamu abesesimeni esikahle sokumumatha amanzi ngendlela efanele. Enye into amadolobha abangayenza, eyokuthi baqaphele izindawo ezivuzayo ukuthi ziyavalwa, nimimpompi egeleza amanzi ngokungafanele ukuthi ivaleke.